Isizathu sokuba iinkampani ezininzi zisebenzise ii-AI chatbot ukuze ziphendule imibuzo yabathengi kwi-intanethi kukuba abathengi banintsi. Ukuba kukhona umntu kwikhampani ophendula bonke abantu angahlala kwimfonomfono okanye kwi-intanethi isuku lonke angawenzi omnye umsebenzi ngoba banintsi abantu. Abanye abantu baye babuze izinto ezingacacanga, abanye babuze bengazuthenga nokuthenga. So ukusebenzisa i-AI chatbot kungcono kakhulu kuba kuyakwazi ukuba abantu baphenduleke ngexesha nokuba bebanintsi benjalo, bayaphenduleka ngexesha labo bangalindiswa ixesha elide, kuba loo nto ingenza uba abathengi bangabisayifuna loo nto bebefuna ukuyifuna xa belindiswe ixesha elide.

Ndicinga ukuba iimozezulu ezinokwenza i-intanethi ukuba icothe ziimvula ezinkulu kakhulu, zingaphazamisa iintambo zombane neintanethi iphele seyicotha. Imimoya emikhulu iyakwazi uqhawula iintambo, iphele i-intanethi sekuba mayicothe ke ngoku.

Uchungechunge lomdlalo wedrama endiwuthanda kwi-intanethi, kuba ndingenawo umabonakude ndibukela kwi-intanethi, ndithanda iAdulting. Kuba iyasibonisa ukuba impilo ayiye ibe yilento ofuna ibe yiyo, ayihambi ngokwendlela yakho. Like yonke into ayixhomekekanga kuwe, impilo iyazihambela ngokwehlelo layo, kumele uadapthe wena ukuba impilo inje ngoku.

I-social media ayilunganga, ingakumbi ukuba uzofaka izithombe zakho khona. Abanye abantu abakuvuyeli ukukubona, abanye abantu bangathatha izithombe zakho bayozisebenzisa ezintweni ezimbi. Abanye baye bathathe izithombe zakho bazifake ibe ngathi zezabo, baqole abantu, uzibone sowusengxakini kuba abantu bebecela uba nguwe lo ububaqolile kuba befake isithombe sakho. Kwaye abanye abantu baye bathunjwe ukusukela kwi-social media. Ukuba uyavuma ukuhlangana nabantu ongabazi, singasebungozini bokuthunjwa ngoba awunokwazi ukuthemba umntu oqalayo nokuthetha naye ongazange wambona nje kwasebomini bakho. Zininzi izinto ezenzeka kwi-social media. Abantu bangakufundisa izinto ezirongo ongazifundiswanga kowenu, ufike sowudelela umzali ke ngoku kuba ufunde izinto zakwi-social media hayi ezi ebekufundise zona.

Uba iiphasiwedi zeeWi-Fi zenza ukhuseleko lube ngcono. Kuba cinga sowungumntu ubhatalela iWi-Fi, kubekho umntu ozokhonektha mahala asebenzise iWi-Fi yakho oyibhataleleyo ngemali yakho oyisebenzela kanzima. Kwaye yenza nokuba ukuba ufuna ukulawula umntana wakho ngendlela acofa ngayo imfonomfono, usenokutshintsha iphasiwedi yakho angakwazi ukuyivula futhi. Loo nto izomenza uba ifowuni yakhe ayiyeke kuba akukho nto azoyicofa ngaphandle kweintanethi, kweWi-Fi.

Mna ngokweyam indlela ndikhetha uYouTube Music. Xa ungabhatalanga kuSpotify, loo nto iye ikwenze umamele iingoma ezimbalwa uphele sowungakwazi ukuzikhethela iingoma ofuna ukuzimamela, ngoba bafuna ubhatale kuqala ngaphambi kokuba umamele kakuhle kungenazo neentengiso ezikhona eziphazamisayo. KuYouTube Music nokuba uthi xa ukhalisa nje kufuneka ungacofi enye into, kodwa khona uyakwazi ukuzikhethela umculo owufunayo nanini na. Noba kuba neentengiso kodwa umculo uyakwazi uzikhethela, ayikukhetheli ngokwayo ukuba dlala le ingoma ngoku ngoba ixesha lakho lokumamela mahala liphelile.

Esam isikolo sasingafundeli makhaya. Sasiya esikolweni for iiveki ezimbini, sifunde for iveki enye kwelandelayo siyabhala. Kodwa kwezinye iindawo endizaziyo abantwana bancedakala ngokuba banikezwe idatha sisikolo, basebenzise iimfonomfono zabo ukuxhumana nootitshalababo ezikolweni, bafunde ngeteknoloji. Bancedwa yiloo nto abanye abantu.